Dumelang batjha, le etsa ntho e ntle haholo ka hore le be le seabo kabong ya mobu. Hore le lona le be le karolo ya lefatshe naheng ya ha bo lona. Le sa ipopile sehlopha ngola dintlha tsa lona fatshe le merero ya lona, le sepheo sa hore le batla ho etsa ho etsang ka lefatshe leo. Mme le ikopanye le kantoro ya rona e sebetsang ka ho aba mobu, le lefatshe le tla fumana tataiso e felletseng moo.

Dumelang, kea tshepa o phetse hantle. Heso re na le dikgomo ne Ke rata ho tseba haholo ka dibanka tsa maro a botona ba dikgomo hore di sebetsa jwang. Nka rata ho tseba haholwanyana hore re ka eketsa dikgomo tsa rona jwang ka mokgwa oo wa breeding.

Kgotsong basebetsi mmoho, ke hlokomela hore lefu lena la Food And Mouth of Disease le fihletse diphoofolo tsa ka. Ne ke rata ho tseba hore na le se le le teng le lona polasing tsa lona. Haeba ho le jwalo, le etsa jwang ho sireletsa diphoofolo tsa lona hore le se ate ho feta moo? Nka thabela thuso ya lona haholo.

Batho ba tlameha ho tseba bohlokwa ba matlalo a diphoofolo. Ha tlameha ho lahluwa, matlalo a diphoofolo a re etsetsa dintho tse ngata, a re etsetsa diaparo, dieta le tse ding tsa dintho tse ngatanyana. Batho ha ba tlameha ho ha lahla hoba a tla silafatsa naha. Di teng ntho tse ngata tse ka sebedisetswang matlalo a diphoofolo.

Dipere ke diphoofolo tse matla haholo, o ka di sebedisetsa ho kenela mojaho wa dipere. Wa etsa tjhelete ka tsona.

Nna abuti o no tseba hore ho na le dimela tse sa rateng metsi tse ngata? Empa ke tlao qoqela ka tse pedi feela. Ke tseba tamati le dinawa, tamati le dinawa ha di rate metsi a mangata di kgona ho hola di ntse di sa thole metsi a mangata di ikgolela ka mobu.

Menyetla ya ho tshwasa ditlhapi ke menyetla o moholo haholo, o ka ntlafatsa moruo wa naha le wa tikoloho eo. Hobane ha o qeta ho di tjheha, o ka di rekisa.

Dumelang ho na le naha e dutseng feela e sa sebediswe. Ne ke batla ho tseba hore ke lokela ho tla le ditokomane difeng kantorong ya lona, hore ke tsebe ho fumana naha eno kapa e kgutlele ho rona.

Poone e tswang masimong e ntse e le fresh haholo, e ntse ena le di-vitamin tse hlokehang kaofela.

Mohopolo wa ka ekaba hore ke kopanye batjha bohle ba sa sebetseng. Ba jale moo, ba iketsetse dijo, be ba rekise le dijo tse ding mabenkeleng a haufinyana.

Tse ding tsa ditholwana tse ke tsebang di rekiswa ka mose, ke dilamuni, ee nna ke bona e le ntho e ntle ya hore di rekiswe ka kwana ka mose. Hobane ha tjhelete e tla tswa ho tswa ka kwana, e tla e le hodimo haholo ho feta ranta ya rona ka mona ka Afrika Borwa.

Difofane tse nyane di ka thusa bo rapolasi ka ho nosetsa dijalo tsa bona nakong ya komello.

Lebese le bohlokwa haholo, le fana ka calcium di tiisa masapo. Batho ba lokela ho dula ba na le lebese.

Leqheka le letle ha leqhubu la motjheso se le atametse ke ho kwahela dijalo.

Menyetla e mengata ha o dula toropong, empa ke bona mahaeng ho ntso ho le hantle ha o dula teng, dintho ha di ture mahaeng o kgona le ho itjhalla dijo tsa hao. E re ha se di lokile o je, toropong o batla ho tlameha ho reka ntho e nngwe le engwe. Ha mahaeng o ka iketsetsa dintho tse ngatanyana o sa sebedise tjhelete.

Nka eletsa borapolasi ka hore ho be le ngaka ya diphoofolo, le hore diphoofolo tsa bona di je dijo tse hlwekileng, le hore di disetswe mo ho bolokehileng.

Basebetsi ba tlameha hore ba phomole hore ba tlo kgona ho kgutla ba le malhlahahlaha beke e tlang.

Motswalle ke batla ho tseba haholwanyane ka mananeho ana, ke batla ho tseba hore ba kwetlisa batho ba dilemo tse kae, ba fana ka eng le hore a tshwarwa ka matsatsi a feng?

Nka ba thusa ka hore ba rekela dipeo, hape nka ba fa le mananeo a hore ba jale jwang.

Dipeo ke ntho tse jalwang, di kenywa ka tlasa mobi hore dijalo di be teng.

Ha batho ba hlalosa ditaba tse etsahetseng polasing ya Frederick, ba e re ho ile ha ba le mofeti ka tsela a neng a tswere sekarete a tsuba. Ya ba o se lahlela fatshe, And-e moya o no le mongata tsatsing leo ke ha polasi e tla tjha.

Nka di eletsa ka hore di kene temong ya meroho. Hobane moroho, ha e batle ke dintho tse ngata, dijalo di mela ha bonolo.

Motswalle Ke nahana hore o bohlokwa o lo tseba haholo ka mananeho ana a temo, hobane le wena o tla thusahala haholo hore ka la hosane o kgone ho tseba le hore o iketsetse dintho tse amanang le tsa temo.

Tharollo e nka fanang ka yona ke hore batswadi ba bana bao ba polasing, ba ikopanye le social worker, ba nkele mangolo a bana ba bona a tlhaho. Ba yo ba ngodisetsa tjhelete e tholwang ke bana ya Social Grant.

Nka mo eletsa ka hore a search-e bo internet-eng ka tsa bolemi, hape a ye le ho Youtube a shebelle di-video tse rutang ka tsa bolemi.

Moralo o tlamehang baqadi ba mapolasi a manyane ba o etse ke hore, ba tsebe haholo ka batho ba tlo ba sebeletsa. Ba shebe hore batho bao ke batho ba hantle, ba etse dipatlisiso hore ba tswa malapeng a hantle ha ba etsa dintho tse sa lokang nakong e fetileng. Le hore ba ya tshepisa hore ba tla tswedisa mosebetsi wa bona pele ka boitshepo.

Motswalle di-solar farms di di sebedisetswa ho fehla motlakase, mme borapolasi ba di sebedisetsa ho fehla motlakase polasing, e be ba fa batho ba dulang polasing moo ba ba rekisetsa motlakase ho tswa hona ho di-solar farms.

Di-solar farms di sebedisetswa ho fehla motlakase mme borapolasi ba di sebedisetsang ho fehla motlakase, e be ba rekisetsa batho ba dulang polasing moo motlakase.

E nngwe ya mabaka a etsang hore dihwai di fula haholo, ke hore ba qetella ba kotutsi dijalo kaofela ho sale ho seo sena letho.

Ke tla rekisa tse ding tsa dinawa e be tse ding ke di fa basebeletsi ba ka ba polasing.

Ho e ka sebetsa ha feela batho ba ka kopana pele ba buisana, le hore ba tla sebetsa jwang ho ya pele. And-e e be batho ba ikemiseditseng ho itshebeletsa le hore dipolasi tseo di atlehe di ye pele.

Nka eletsa malome ka hore a kopane le ba Lefapha la tsa Temo, E be bona ba mo hlalosetsang le hore ba ka mo thusa jwang hore a be le naha eo e leng ya hae, a ka qala tshimo ya hae teng.

Ke le ra polasi ya nang le boiphihlello, ebile polasi ya ka e tsebahala. Ke le memela polasing ya ka jwalo ka ha e le pela tsela, le batho ba bangata ba feta hore le tlo rekisa dihlahiswa tsa lona tse fapaneng.

Ke tla ikopanya le masepala le Lefapha la tsa Temo le sepolesa hore ba ye moo, ba yo tlosa batho bao ba ipehileng moo mobung oo.

Na motswalle o no tseba hore ho na le dimela tse hlahang naheng tse melang naheng tseo batho ba di jang? Jwalo ka bo monokotshwai le e nngwe e bitswang Mabelebele.